Mo setsong sa me, re apara diaparo tsa setso tse di jaaka dikhapo le diphatlho tse di logilweng ka lesela. Dingwaga fa di ntse di feta, batho ba simolotse go kopana kgotsa go kopanya diaparo tsa setso le tsa segompieno jaaka go apara diaparo tsa setso le, kgotsa ka jean-e ka sejatlhapi kgotsa ka dikipa tsa segompieno, seno se bontsha gore diaparo tsa setso ga di a nyelela mme di fetogile go lekana le nako ya segompieno.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference. Moaparo wa setso o bontsha boitseanape le maitsholo a setso. Gape, moaparo wa setso o dira gore motho a ikanyege mo pepeneneng ebile a tlhomphege. Le fa batho ba le bantsi ba apara diaparo tsa segompieno kgotsa sejosentsi, moaparo wa setso o ka bontsha tlotlo, seriti le maitsholo a a siamen. Mme gape, o dira gore setso sa rona se bonagale le, ebile se tlotliwe ke batho ba bangwe.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi jaaka mosese wa kitso le tuku o montle thata. Mosese wa setso o bontsha seriti, o nna le mebala e e kgatlhisang mme o tshwanelana le ditiragalo tse dintsi tsa setso. Ke o rata ka gonne o bontsha bokgoni jwa basadi mo go logeng le mo go tlhagiseng moaparo. Gape, o dira gore basadi ba bonagale ba tlotlegile thata.

Ee, ke a dumela ka se se kwadilweng ka gonne seno ke ka gonne bana ba tsaya setso jaaka sengwe se se tlotlegang mme fa ba bona basadi ba bagolo ba apere jalo mo ditiragalong kgotsa mo ditirong tse dintsi, ba ka tsaya gore le bona go siame gore ba dire jalo. Le fa go ntse jalo, ke nagana gore go botlhokwa go tlhalosa gore moaparo wa setso o aparwa mo maemong a a kgethegileng a setso mme ga o a tshwanela go tsibogelwa jaaka sengwe sa go bontsha boitshwaro jo bo sa siamang.

Fashion-e, diaparo le dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso ka gore di ama tsela e motho a lebegang le go ikamanyanyana kgotsa go ikamanya le morafe wa gagwe ka ona. Ka sekai, moaparo wa setso wa Setswana o akaretsa seshweshwe le dituku tse di bontshang seriti le tlotlo. Mo setsong sa seZulu, amaBešwana le tse dingwe, di bontsha boammaaruri jwa setso le tumelo. Dibaga jaaka dikhoba, di dirisiwa go bontsha bontle le maemo mo setšhabeng. Ka jalo, dilo tseno ga di bontshe fela bontle mme gape di supa setso, ditumelo le boitshwaro jwa motho.

Go ya ka setso, mosadi fa a sena go nyalwa o tshwanetse go apara moaparo o o bontshang seriti le tlotlo. Ka sekai, mo setsong sa Setswana, o ka apara leteisi le dituku tse di akaretsang mmele go bontsha gore jaanong ke mosadi yo o tlotlegang le yo o nang le maikarabelo. Gape seno se dirwa ka ntlha ya go bontsha tlotlo mo go monna le lelapa le le ntšhwa. Gape se supa le pharologanyo fa gore yo ke mosadi yo a sa nyalwang le gore yo ke mosadi yo a nyetsweng, batho ba kgona go bona pharologano ka moaparo.

Diaparo tsa setso tsa Setswana ga ntsi di dirwa ka leteisi. Leteisi ke lesela le le tiileng thata le le nang le mebalabala e e farologaneng, gape le na le dipaterone tse di kgatlhisang. Gape ba dirisa leteisi ka gonne le tiile, gape le bontsha bontle jwa setso le boitshepo. Meaparo ya Setswana e e itsegeng ke e e jaaka mosese wa leteisi wa basadi, leteisi kgotsa t-shirt ka sejatlhapi ya leteisi ya banna gape le makgabe, ke dilwana tsa go ikgabisa tse ba di rwalang mo molaleng kgotsa mo lethekeng, gape le tuku ya mosadi.